Yi khumba ngopfu eka rihanyo ra vona, hikuva mitlangu yi endla leswaku mimiri ya vona yi chucheka yi tlhela yi va kahle, and yi tlhela yi endlaka leswaku pholisi leyiwani yi va kona eka tindhawu hinkwato.

I mitlangu yo tsutsuma hikuva ya pfuna yi tlhela yi olola miri wa munhu, loko u tsutsuma na vuvabyi byi byi ku khomi hi ku olova. Mina a ni ta ku yi pfuna swinene mitlangu yo tsutsuma eka vantshwa na lavakulu hikuva yi endla ku miehleketo ya wena yi olova.

Evuton'wini kuhava ndlela yo olova and kuhava leswaku u nga endla xilo u humelela hi mikarhi hinkwayo. Ku hlawuriwa a hi xilo xo tika kumbe a hi xilo xo vava hileswi mifanekele miswi tiva leswaku midyondza leswaku evuton'wini ku na ku hluriwa nakona loko mihluriwile swi mi nyika matimba kumbe ntlhontlho wa leswaku mitirha hi matimba leswaku game leyi taka mi nga tshuki mi hluriwa.

Ina, mitlangu yamasiku lama ya ha ri na dyondzo swinene, swi tele leswi hi swi dyondzaku emitlangwini leyi hi fambaka hi ya eka yona etisitediyamu hikuva khale a hi nga swivoni hi vona na mitlangu ya vakhegula vakhegula leyi tlangaka eNkowakowa stadium hi dyondza leswaku bolo a yi na malembe.

Swi na mbuyelo lowukulu swinene hikuva tanihi vo na va ri vana va vona vatswari lavantshwa vatlanga mitlangu yo hambanahambana, va va na mitlhotlho va tlhela va va na matimba yo tanihi vana leswaku ntlangu wu na mbuyelo lowukulu evuton'wini.

Mitlangu leyi hlanganisa vanhu emugangeni i mitlangu ya bolo ya milenge, hikuva vanhu vo tala va yi rhandza and va yi tsakela swinene. Nakona loko lomu hi tshamaka kona eswitandini vo endla ti-tornament vanhu hinkwavo va ya va ya hlalela.

Na mavonelo ya wena ya vutomi na na tindlela leti u nga ta va u hanyisa swona na vanhu van'wanyana. Loko u tlanga mitlangu ya bolo ya milenge na mitlangu yin'wana na yin'wana leyi nga kona. U nga tiva vanhu u tlhela u kota ku hanya na vanhu u tlhela u dyondza swo tala eku hanyeni na vanhu ku chava ku hanya na vanhu a hi xilo xo tika swinene.

Yo tlangela milenge leyi nga kona laha ndhawini leyi hi tshamaka kona I Peter Mokaba stadium. Hikuva hi yona stadium lexikulu laha provhinsini ya hina. Nakona hi xona lexi Bafana Bafana va tlangelaka eka xona mitlangu ya vona.

I ku va vana na vanhu lavakulu va tlanga mitlangu, I ku va va kuma vutiolori nakona vadyondzisa vantshwa leswaku mitlangu yi na nkoka swinene evuton'wini bya munhu.

Mutlangi wa khirikhete loyi ni n'wi tivaka iSteven Smith ni tiva a ri yena munhu loyi a koreke swinene eka mitlangu hinkwayo leyi nga kona laha South Africa.

Ntlangu lowu ndzi tsakisaka swinene i ntlangu wa bolo ya milenge, hikuva ni kota ku kuma nkarhi wo hlalela kun'wana na kun'wana la ni va ka ni ri kona, na hi mikarhi yo tala na hi mikarhi yo hambanahambana. Ku va ni nga koti ku rivala i ku va hi dyondze swo tala hi wona.

Ummh, ntsheketelo lowu ndzi nga ta va byela wona i wa leswaku vutomi xana u mani, hikuva ntsheketo lowu wu kombisa mahlwehlwe na mimitwa na ku tsaka ka vutomi.

Loyi ndzi nga tsakelaka ku n'wi vona hambi ku ri ku nwi tiva i Sphiwe Chabalala hikuva ikhale a karhi a tlanga laha South Africa Dzonga Afrika-Dzonga loko ha ha kula u tlangile na Fifa World Cup ya twenty ten laha a nga hi tsakisa hi kona laha hi nga dyondza swilo swo tala hi yena.

Lexi endlaka leswaku ku ri Spring Bok ku va xipano xa leswinene hileswaku xi rhandziwa hi valungu, vahlampfa, nakona va xi sapota ku tlula vanhu vantima.

E-e, mitlangu yi nge swi koti ku pfuna ku sivela vugevenga. Hikuva vugevenga i xilo lexi vanhu va ngo ti byela ku xiendla, naloko vanhu va byeriwa hi mitlangu kumbe swin'wana na swin'wana loko munhu a ti byerile ku va xigevenga u ta va xigevenga.

U fanekele u tiva leswaku ncuva wu tlangiwa munhu a lo yima a ku tshamiwi ehansi loko ku tlangiwa ntlangu wa ncuva.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka swinene i ntlangu wa bolo hikuva tindhawu hinkwato wu kona nale makaya wu kona hi kun'wana na kun'wana la u fambaku kona ntlangu lowu wa tlangiwa hi vanhu va rimbewu rihi na rihi.

Hileswaku loko va ta la Afrika-Dzonga ikhonomi yi ta tlakuka swinene, vanhu lava va nga na tihotela na lava va xavisaka swilo swa ndhavuko va ta kuma mali leyi vanhu lavaya va nga ta xava nakona va ta fikela la Afrika-Dzonga va cincisa timali ta vona.

Vutiolori byi na nkoka swinene evuton'wini bya munhu. Hikuva byi endla leswaku u nga hatli u khomiwa hi mavabyi mo tala mavabyi mo fana na mukhuhlwani na highblood. Nakona byi endla leswaku marhambu ya wena ma hlayiseka emirini wa wena.

Ni nga n'wu vutisa leswaku, xana cricket yi na benefit ku fika kwihi, nakona cricket ntlangu wa cricket wu olovile kumbe wa tika xana? Ndzi nga n'wi vutisa leswaku eka ntlangu wa cricket na ntlangu wa bolo ya milenge a nga teka wihi loko a fane a langa wun'we?

Hileswaku vanhu va mabindzu va nga donate mali yo karhi leswaku mitlangu ya bolo leyi nga kona emigangeni va kota ku famba va ya eti-thonamenteni leti ti va tlangisaka leswaku va vuya na award yo karhi laha tikweni.

Ntlangu wa ncuva wu tlangiwa ngopfu hi vavanuna hikwalaho ka ku va loko hi kula va hi byele leswaku ntlangu wa ncuva i ntlangu wa vavanuna ntsena, kuhava vavasati lava tlangaku ntlangu wa ncuva. Hi xitalo kuhava vavasati ku va va tlanga ntlangu wa ncuva, na tindhawu tikona leti ti nga pfumeliki leswaku vavasati va tlanga ntlangu wa ncuva. Ku na dyondzo leyikulu eka vona vavanuna hikuva na sweswi ntlangu wa ncuva vavanuna vo tala va ha wu tlanga and va wu landzelela swinene swi kombeta leswaku ku na tidyondzo letikulu naswona wu va endlela leswinene.

Swi va dyondzisa leswaku ku ri eka xiyimo xin'wana na xin'wana xa laha misaveni, u nge tshami u karhi u humelela se loko vana va karhi va tlanga mitlangu, swi va endla leswaku ku ri va va na ku tshemba leswaku ku ri loko va feyila kumbe va hlangana na swiphiqo swo karhi evuton'wini a hi ku hela ka misava na kona vutomi byi tano a va endlangi nchumu a vo va na nandzu, va nga ti byeli ku vo va na mabadi i swilo leswi humelelaka misaveni. Ku va vana va tlanga mitlangu va tlhela va nga wini masiku hinkwawo, swi va dyondzisa so tala. Swi va dyondzisa leswaku va kota ku kondelela na swiyimo, va kota ku kondelela na swilo leswi va hlanganaka na swona leswaku va tiva leswaku emisaveni a wu tshami u karhi u wina minkarhi hinkwayo, naswona emisaveni swilo swo biha swa endleka eka munhu un'wana na un'wanyana.

Swikona leswi u nga swi endlaka hileswaku ri u, u jima ku jima u nga swi endla leswaku ku ri u swi tirhisa ku train vanhu van'wanyana u karhi u endla na mali hiswona. Vanhu va ku tala laha misaveni a va swi tivi leswaku ri va fanekele ku train njhani, va jima, leswaku ri va kota ku endla vutiolori bya ku hambanahambana a va swi koti. So loko u endla utio vutiolori u va train lahaya u train vanhu lava tiololaka siku na siku u nga kota ku ku dyondzisa vanhu, u tlhela na wena n'winyi u ti endlela macheleni ya wena hi le tlhelo.

Yi dumile swinene eAfrika-Dzonga, nakona va tlhela va yi tlanga swinene etindhawini ta ku fana na vo Venda na Ekurhuleni eJohannesburg hikona laha va yi tlangaka swinene. Swi tsakisa swinene, swi tsakisa swi tsakisa vanhu va rimbewu ra xinuna hikuva hi vona va ku tala va swi twisisaka swilo swa timovha. Na kona va tlhela va twisisa maendlelo ma swilo swa timovha, hiswona swi va tsakisaka swinene, na kona swi tlhela swi va va swi twisisa swinene leswi swi humelelaka eka mitlangu liya ya timovha. Yi tsakisa swinene mitlangu liya ya endliwa etindhawini ta ku tala loko ku fika sonto wun'wana na wun'wanyana.

Nkoka wa ku va vana va dyondza vutiolorivati hileswaku ku ri loko va tolovela ku tiolola va ha ri vatsongo, swi endla leswaku ri miri ya vona yi va yi tolovela ku ti olola, na kona swi endla leswaku mavabyi mo tala ma fambela kule na vona. Mavabyi mo fana na ku khomiwa hi Mukhuhlwani , ti-Sinus-i na Asthma byi fambelaka kule na vana lava ti ololaka swi na nkoka swinene. Swi tlhela swi endla leswaku ku ri va nga nyuhweli ngopfu kumbe va va na mimiri leyikulu va ha ri swihlangi. Swi na nkoka leswaku ri loko tani hi ri vatswari hi dyondzisa vana va hina hi vutiolori. Swi na nkoka swinene evuton'wini bya vana ku tiolola, hikuva munhu swi va swi n'wi tikela swinene leswaku a dyondza ku tiolola loko se a ri munhu lonkulu, hikwalaho ka swilo leswi a swi endlaka hi masiku na masiku.

Ntirho wo hungasa u nga wu hundzula wu va bindzu hindlela leyi, ku fana na loko u tirha vu tiolori u nga tirha ku train-a vanhu leswaku va tiolola hi masiku hinkwawo.

Khapu ya misava ya Afrika-Dzonga yi vuyelela ikhonomi leyikulu swinene etikweni. Hikuva vanhu a va kota ku tshama emahotela na le ti-hotel-a letikulu na le ti-hotel-a letitsongo. Vanhu a va kota ku xava swakudya swa laha Afrika-Dzonga. Vanhu a va kona na ku xava timpahla ta laha Afrika-Dzonga. Vanhu a va kota na ku vona tindhawu ta vutshamo ku fana na va Kruger National Park, na va Vilavila na va Capetown na va Durban. Na swilo swo tala leswi va nga swiendla, swi tise ku cinca swinene eka ikhonomi, ikhonomi yi ve yi kota ku kula. Hikuva ku endleke swi swo tala, nakona vanhu va le handle va tshame nkarhi wo leha swinene laha tikweni, va kota ku vona tiko ra hina va tlhela va endla swilo swo tala laha tikweni ra hina swinene.

Ina, swi nga koteka swinene hikuva vanhu va yirhandza swinene mitlangu ya vona ya ka eSport.

Mitlangu ya ti-board games yi pfuna swinene vana lavatsongo lava ha nghenaku xikolo hi ndlela leyi n'wana u kota ku ya a ya tlanga ti-board games loko xikolo xi huma nakona swi nga ka swi nga n'wi siveli eka tidyondzo ta yena, xi nge tshuki swi nge zi swi n'wu sivela swintsanana hikuva ntlangu wa ti-board games a wu tlangiwi hi dyambu hinkwaro, n'wana a nga kota ku ya a ya tlanga ntlangu wa ti-board games a tlhela a vuya a ta hlaya tibuku ta yena.

Vutiolori byi pfuna swinene eka miri ya vanhu va lavantshwa na lavakulu hikuva a wu khomiwi hi mavabyi hi xihatla vuvabyi byo fana na mikhuhlwani a byi ku khomi hi xihatla, hambi ku ri nkarhi wa xixika vuvabyi swo fana na ti-high blood ku pandziwa hi nhloko a swi khomi nakona miri wa wena wu tshama wu hlayisekile a wu nyuheli hi xipidi, u va munhu wa kahle wa kota ku saseka u kota na ku yimeka kahle emirini wa wena, vutiolori byi na nkoka swinene mina a ni ta ku munhu un'wana na un'wana hambi i muntshwa hambi i munhu lonkulu a hi tiololeni tanihi vanhu leswaku ri na marhambu ma hina ma kota ku tshama ma hlayisekile, ma nga tshuki ma va ma vava kumbe ma va na ma va na problem yo karhi eka xiyimo lexi hi hlanganaku na swona.

Nkarhi wo tsakisa lowu nga endla ntirho wa mina wo hungasa na vanghana va mina hi loko hi famba hi karhi hi tlanga ti net ball kumbe hi tlanga bolo ya milenge, netball i ntlangu lowu tlangiwaka hi vaxisati ntlangu lowu wu na matimba swinene eka vumundzuku bya hina na vutomi bya hina, netball yi hi pfuna swinene tanihi ri vavasati hi kota ku tsutsuma, hi kota ku jump-a, hi kota swilo swo karhi swilo swo tala na loko hi tlanga bolo ya milenge swi hi endla hi tsaka swinene hi vona hi tlhela hi tiva leswaku ri bolo ya milenge a hi ya vanhu va xinuna ntsena na vanhu va xisati va nga kota ku yi hi tlanga, swa hi tona ti lexi xa mitlangu xi nga endla leswaku mina na vanghana va mina swi hi tsakisa na kona hi tshamaka hi karhi hi xi tlanga hi minkarhi yo karhi i mitlangu ya bolo ya milenge na netball hi swona mitlangu leyi hi tsakisaka nakona leyi hungasaka hi minkarhi yo tala.

Ina vantshwa va rhandza swilo swo karhi leswi va nga kula va swi vona hi xitalo mitlangu yo fana na mitlangu ya bolo ya milenge, netball, boxing kumbe ncuva hi swona leswi va swi rhandzaka swinene hikuva i swilo leswi va nga kula va karhi va swivona kumbe swi kula swi karhi swi ri kona etindhawini leti va tshamaka eka tona, hi leswi vantshwa va swi rhandzaka swinene ngopfu nakona va swi landzelela swinene, lexi lexi xi nga ta endla leswaku ri vantshwa va rhandza mitlangu yo hambanahambana i ku loko va ha nghena xikolo va dyondzisiwa hi mitlangu hinkwayo, mitlangu ya ti-rugby, mitlangu ya ti volley ball, mitlangu hinkwayo yo hambanahambana leyi nga kona eka xiphemu xa mitlangu swi ta endla leswaku ri va vantshwa va kota ku tiva na ku dyondza leswaku mitlangu yo karhi yi kona nakona yi ya hi hlayisa nakona yi nga hi yisa emahlweni.

Ku rima swirhapa swi nga tsakisa vantshwa hi tindlela letiwani loko va ku vantshwa va fanekele va ya hi ti weekend va ya va ya ri ma swirhapa va nga endli leswaku swirhapa swirimiwa exikarhi ka vhiki laha vantshwa va nga exikolweni hambi na le mintirhweni, van'wanyana swi ta va koka rinoko loko ku ri nkarhi wa vhiki hi ya weekend hikuva va ta ti byela leswaku ri i nkarhi wa vona wa ku wisa nakona va ta va va kume nkarhi a va nge lahlekeriwi hi nchumu hambi ku ri ku luza swilo swo karhi, swi ta va nyika matimba leswaku ri va famba va ya kota ku ku va ku ya va ya eswirhapeni va ya va ya va ya tirha hikuva tindhawu to tala eswirhapeni va endla exikarhi ka vhiki laha vantshwa va nga van'wani va nga le mintirhweni kumbe eswikolweni lava nga koteki ku ya va ya participate eka swilo swo fana na sweswo.